Cha, azinikezi inkokhelo eyengeziwe, koda zikunikeza loku okukufanele. Futhi kungenzeka futhi ukuthi kube nzima ukuthi uphinde uyithole imali yakho ye-UIF ngoba ezinye izinkampani zinokuba nenkinga yokuthi zinikeze abasebenzi bazo amaphepha afana ne-UI nineteen, ukuze bayokwazi ukuthi bayofuna imali yabo ukuze bathole inkokhelo yabo.

Iy'nkampani eziningi ezisiza ngokwelashwa ekuhlinzekeni ngosizo lwezempilo ziyazama ukwenza amakhampeyini, nokuthi zikwazi ukuthi ziqwashise abantu ngezifo ezithile nanokuthi zibasize ukuthi bakwazi ukuthola usizo olubalulekile mayelana naleso sifo. Futhi okunye lezi iy'nkampani eziwenzayo, ziyazama ukuthi ziyenze izinto ezifana imitholampilo ehambayo ukuze zikwazi ukufinyelela kalula emakhaya, noma kubantu noma emphakathini.

Akuwona umqondo ohlakaniphile ukwenza umshado ngemali oyibolekile ngenxa yezizathu ezifana nokuthi uma umshado ungasahambi ngendlela wena nomuntu wakho enisuke nicabanga, noma enisuke nihlele ngayo bese kumele uqhubeke uloku ubhadala umshado ongasahambanga kahle. Kungenzeka ukuthi nawe ugcine ungasenalo ilukuluku lokuthi uwubhadale ngoba ucabanga izinto ezenza ukuthi umshado wenu ungasahambi kahle. Loko bese kwenza ukuthi ube nerikhodi elibi ngenxa yesikweletu ongasakhoni ukusikhokhela.

Ukuhlola ukulunga nokuba nomqondo kwesikhathi sokulinda umshwalense kubalulekile ngoba loko kwenza ukuthi abantu bakwazi ukuthi bangayenzi umgunyathi. Uma umuntu afuna ukuthi athole isikhathi esifushane, angaqhathanisa izinkampani bese athola le emfanele, noma le enesikhathi esifushane esokulinda ngoba kunesikhathi ekufanele usilinde uma ngabe ukhokhela umshwalense ukuze ukwazi ukuthi ukleyime. Isikhathi esilinganiselwe kuboma-six months, or, noma kube ngaphezulu kwe-six months.

Izinzuzo kungaba wukuthi abantu abazobe babhadala lo mshwalense bayoseyiva kakhulu uma ngabe umuntu imoto akayisebenzisi kakhulu. Kodwa-ke izihibe kungaba kubanikazi bekhampani uma ngabe abantu bangasebenzi kakhulu imoto. Okusho ukuthi imali abayibhadalayo iyancipha kubanikazi bekhampani, kodwa ngenkathi abantu la abasebenzisa imoto bayisebenzisa kancane bona bayawonga.

Ngicela ukubuza mayelana nokukhululwa okungenzeka noma ukuhoxiswa. Kungadingeka ukuthi ngilinde isikhathi esingakanani ukuze umshwalense ukhululwe? Nanokuthi uma uhoxiswa uzobe uhoxiswa ngenxa yaziphi izizathu ukuze ngizokwazi ukuthi ngizame ukugwema lokho? Okunye engicela ukukubuza ukuthi ukuze umshwalense ukhululwe ulinda isikhathi esilinganiselwa kuphi, phakathi nesikhathi esingakanani, kugcine kuphi?

Kungenzeka ukuthi ngingafaka i-app ekwazi ukusiza abantu ukuthi bamonithare iy'mpilo zabo. Ngokwesibonelo, i-app ekwaziyo ukuthi ikwazi ukubheka ukuthi umuntu uphefumula kahle, inhliziyo yakhe ishaya kahle ukuze abantu bakwazi ukuzigcina baphephile. I-app ekwaziyo ukuthi umuntu afake indlela adle ngayo namhlanje nendlela futhi umuntu a-exercise-e ngayo ngosuku ngalunye ukuze umuntu akwazi ukuthi azibone ukuthi ngempela ngokwempilo usahamba ngendlela efanele.

Kungaba imali elinganiselwa ku-three thousand wamarandi. Ukuze akwazi ukubona ukuthi ngempela angaba nawo na amandla okuyikhokha leyo mali, kungadingeka abheke imali eyiholayo kanye nezidingo zenyanga nenyanga ukuze abone ukuthi ngempela ingaba khona imali esalayo ukuze akwazi ukukhokhela u-three thousand wamarandi. U-three thousand wamarandi kungaba iminimamu yemali okungafanele ayikhokhi uma ngabe afuna ukuthatha imoto ngesikoloto.